Ndi vhona unga mushumo wa khotsi muṱani ndi uri muṱa u vhe na mulayo. Muṱa u kone u tevhedza milayo yo vheiwaho nga khotsi. Muṱa u kone u vha na ṱhonifho hoṱhe hoṱhe hune vha ḓovha vha kho ya hone.

Mushumo wa mme muṱani ndi uri vha kone u lugisa muḓi u kone u na u naka. U kone u luga vha kone u gudisa vhana vhavho u bika, u ṱanzwa na u ṱhonifha.

Ndo hula ndi tshi tenda uri muthu wa mutukana hayani naye uya kona u bika. Uya kona nae u ṱanzwa dzi puḽeithi dzine vhaṅwe vhathu a vha tendelani nazwo. Sa izwi vha tshi ri munna ha dzheni khishini.

Maga ane ha tea u tevhelewa musi muthu a tshi khou phasa. Ndi uri muthu u tea u vha o ambara dzhasi musi a wa munna. A wa musadzi u tea u vha ofha o isa dugu vha kone u wana fola na maḓi. Vha phasele vhafhasi vha ambe na vhafhasi.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana kha vha aluwa ndi ya uri sa muswa a u kho tea u vha u tshi khou eḓela na muṅwe na muṅwe. Sa izwi u vha u tshi khou koḽeka mimuya yo fhambanana fhambananaho. Miṅwe mimuya a si mimuya yavhuḓi wa ḓiwana zwithu zwau zwi sa tsha tshimbila ngauri u vha wo tshimbila u tshi khou eḓela miḓi na miḓi.

Zwine ra tea u zwi ita sa lushaka u itela u vhulunga na u tsireledza luambo lwashu. Ndi zwo uri ri tea uvha ri kho gudisa havha vhana vhaṱuku vhane vha kha ḓi aluwa. Uri vhavha vha khou kona u amba luambo lwavho lwa ḓamuni before vha tshi amba luambo lwa luisimani. Nahone hezwi vhatshi amba luambo lwa lwa lwa ḓamuni vhavha vha kho ḓi rwa khana nga lwo.

Ndi zwa ndeme uri muthu a vhulunge luambo lwa hayani. Uri hune a ya hone vha kone u muvhona uri hoyu muthu u khou bva shangoni ḽa ḽa ḽa South Africa. Ubva shangoni ḽa Afrika Tshipembe na uri hezwi a tshi vhulunga luambo lwa hayani. U ḓo kona u gudisa na havha ḽa vhaṅwe vhane vha kha ḓi aluwa.

Musi hezwi ndi tshi bika mashonzha ndi thoma nda nda lovhea maḓini a re warm. Nda tshetshelela nyala dzanga, tshetshelela na maṱamaṱisi nda shela maḓi nda shela mapfura bodoni. Nda tshatshamisa nyala na maṱamaṱisi nda shela sipaisi nda kona u shela mashonzha e avha ndo a lovhea maḓini ono fhisa. Nda rembulusa nda rembulusa nda thetshelesa uri muṋo u right na. Nda bika for minutes dzo no swika fifteen zwa vha zwo no vhibva nda ḽa nga vhuswa ha mutuku.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda bika vhuponi ha hashu kanzhisa. Ndi bika masusu, nda bika delele, nda bika munyagu, nda bika ṱhobi nda bika na tshiḓammba.

Musi ndi tshi bika magulu ndi thoma nda lovhea kha maḓi ono fhisa are na muṋo uri a khou muṋo uḽa u vha u tshi kho u tshi kho kiḽina mavu na na mahatsi a re kha masusu. Hezwi ndi tshi fhedza nda tshetshelela nda tshetshelela masusu anga nda ṱanzwa a vha o kuna. Nda shela bodoni nda vhilisa for awara tharu thetshela uri a vho ḽea na. Hezwi a tshi vho ḽea nda kona u shela sipaisi nda shela nyala wa shela maṱamaṱisi shela sobo. Nda ṱanganisa nda ṱanganisa nda zwi litsha zwa bikela for five minetse nda thetshela zwavha zwo no vhibva nda kona u avha.

Zwi shumisa zwi zwa sialala zwine nda vhona unga vhaswa vhathu u shumisa musi vha tshi khou bika maḓuvha ano. Ndi u bika u tshi kho shumisa mulilo na u bika u tshi khou shumisa ḓirifuthi.

Vhaaluwa vha nga thoma u gudisa vhaswa uri zwiḽiwa u ya kona u zwi bika na nga mulilo. Vha nga vha gudisa u thoma nga u vhasa mulilo na uri vhuswa vhu bikisa hani nga ḓirifuthi.

Zwiḽiwa zwine vhathu vha nga zwi ḽa uri mitakalo yavho i dzule yo takala. Ndi uri vha nga ḽa dzi yogathi, vha ḽa mitshelo, vha ḽa miroho yeneyi. Vha sa ḽe hezwiḽa zwiḽiwa zwono uri zwo bikiwa zwa dovha hafhu zwa rengisiwa vha to vha vha khou ḽa zwiḽiwa zwa fresh zwo no bva u limiwa.

Mushumo une nda tama u ḓi wana ndi kho shuma wone ḽiṅwe ḓuvha. Ndi mushumo wa u vha mudededzi wa primary school. Ngauri nṋe ndi takala u vha around vhana vhaṱuku nahone ndi takalela u funza vhana vhaṱuku.